Ngokubona kwami hhayi inkulu indima engayidlala i-Wi-Fi emphakathini ekuthuthukiseni nje imfundo, nosomabhizinisi abancane nabantula abasadinga umsebenzi ngoba uyakhona ukwenza ucwaningo ngokungena kwi-inthanethi. Ukubheka ukuthi ikuphi lapho ongase usizakale khona noma la kudingeka khona abantu. Osomabhizinisi lapho ukuthi la bengakwazi ukuthi baxhumane nabo bakwazi ukuthuthukisa amabhizinisi abo nakwezemfundo ukuthi uthole imfundo ephakeme nakho sikusebenzisa khona laphayana. Ukungena kwi-inthanethi sikwazi uku-apply-a ezikoleni ezithile or kumanyuvesi athile.

Kungaba usizo olukhulu emphakathini kanti nosomabhizinisi bangazuza lukhulu uma ngase ukuthi uhulumeni usifakele i-Wi-Fi endaweni yangakithi. Ngoba ziningi izinto abangayihlola .

Umehluko okungabakhona ukuthi kushukuthi kungabakhona le mali, le ebesuke ikhokhelwa ukhokhela oma-DSTV no-Showmax ingakwazi ukwenza okunye. Kokunye futhi kwelinye isayidi ingakwazi ukusiza abantwana abafundayo ngoba kuney'fundo ezenziwayo njalo lapha kuma-DSTV ngelinye ilanga kuba isifundo se-Maths i-Mathematics, izibalo kube English, isiNgisi kanjalo kanjalo zonke oSayensi ziyatholakala lezo y'fundo laphaya ku-DSTV. So, kungawusizo kwabanye babantwana abangakwazi ukusizakala khona ngoba khona abahlezi beyimisele ukuthi bafunde or balandele imfundo yakhona ku-DSTV.

Likhulu ikusasa abanalo lokubuka amafilimu ngoba nokufunda futhi bayafunda , bayacosha nolwazi ukuthi mase bebadala nabantwana bakwazi ukuthi bafise ukuba yilaba bantu babe nama-role model or abantu ababukela kubo. Ebese kuthi noma sebekhulile benze kahle. Kahle kahle, bayaqoqeka abanye babo bakwazi ukuthi ngelinye ilanga babe abasakwazi, babe abalingisi kanjalo kanjalo.

Ngokwami ukucabanga, ngicabanga ukuthi azimisela kakhulu like ukuthi anyuse ama-followers abalandeli ukuthi mhlawumbe mawukuthi uyacula, acule into ezoheha abantu ezothandwa abantu. Uma kuwukuthi uyasina, asinisise futhi noma e-eda oshuni like aMaskandi baye bathi umculo kaMaskandi baye bathi banoshuni lo shuni awufakayo kusuke ufake ushuni ozoheha abantu babe nothando lwakhe. Uyayibo into efana naleyo?

Kuyasiza ukufunda nge-inthanethi ngoba isikhathi esiningi uyakwazi ukuthi uthi ufunda ube usebenza ngala ngoba asifani amakhaya esiphuma kuwona asifani. Khona la ekuthola ukuthi sishiwe, abazali ney'ngane zakithi ey'ncane. Odadewethu abancane nabafowethu abancane basadinga ukuthi kube ithina esibanakekelayo ngala uyafisa ukuqhubeka ufunde kodwa awukwazi ukuphuma uhambe uye e-varsity mhlawumbe. So zikhona iy'khungo or amayunivesi okwazi ukuthi ufunde uhleli ekhaya or like nge-post. Uyakhona-ke ukuthi lapho uhambe uye emsebenzini Uyabuya-ke mhlawumbe uma kuwusuku onekilasi ngalo. Mhlampe ucele ukuthi ngosuku oluwukuthi ngizobe ngi-attend-a ikilasi or ngiyabhala kodwa uyakwazi ukuthi ukwenza konke. So kumina ukufunda nge-inthanethi kungisiza lapho.

Mina mangiqhathanisa ngibona laba abasakaza emsakazweni bengcono kunalaba abasakaza bukhoma. Isizathu sokuthi ukusakaza bukhoma kubuye kube khona iy'nkinga nomsindo ney'ngxabano ezenzekayo. Sewugcina sewuthinteka usubuka kulimala abanye phambili kwakho. Kanti uma ngabe usakaza emsakazweni awukhoni ukuthinteka ugcina ngokubuka ngehlo nje ukuthi kwenzeka ukuthi.

Ngokucabanga kwami nokubona kwami iyasiza kakhulu imisakazo yomphakathi ngoba kuney'ndaba ezisuke singazazi esizwa ngoba sesikhulunywa emarediyweni ezenzeka ey'ndaweni ezikude nathi or ey'godini ey'kude nathi. Iphinde zisisize mengabe kuwukuthi kushiwo isimo sezulu siyazi ukuthi sesiyazi ukuthi isimo sezulu sangakusasa sisuke sinjani. Nakwezemidlalo nezingxoxo ezakhayo siyasizakala kukona konke nje loko.